Abuti wa ka, ana o no tseba ka NSFAS. E thusa haholo ha ngwana a amohetswe dithutong tseo tsa ho tswela pele. O ka kgona ho mo apply-ela o le motswadi, seo o tlameha ho se etsa ke ho ya finance department ya university ho ya fumana botlalo ka se.

Ho ya ka tsebo ya ka e nyenyane ke nahana hore, mekitlane e amwang ke tswala ya maemo a moruo hangata ke ka di-credit card. E be mekitlane e sa ameheng ke tswalo ya moruo ke tsa di-micro loan.

Ha mosebetsi o ka fela ke kolota matjhonisa, ke so fetse ho mo patala tjhelete ya hae, ke nahana ntho ya pele e ke tlamehang ho e etsa ke hore ke tsamaye ke lo buisana le yena, ke mo hlalosetse maemo a ka. Le hore ke bokae e nka kgona ho e patala kgwedi le kgwedi a ska hlola a nkenyetsa interest mo tjheleteng, ke mo kope hore a ska hlola a kenya interest mo tjheleteng eo ke mo kolotang yona hore ke tle ke tsebe ho fetsa sekoloto sa ka.

Ho ya ka pono ya ka, ha ke bone hore bontate ba lokela hore ba kenyelletse dithusong tse jwalo, hobane bontate le ba ka fumana tjhelete e ka ska sebeletsa mabaka a bana e tla sebeletsa mabaka a bona. Jwale ha ke bone e le nthwe ntle.

Ha motho eo re ne re mo tshwarisitse tjhelete ya stockvel-a a balehile, re tla mo batla haebe ra mo fumana a ba re jwetsa hore tjhelete ha eyo, hobane o baleha ka mabaka a hore tjhelete e tla be e le siyo. Ha ke kgolwe e teng e kgolo re ka e etsa, pelo tsa rona e tla be di tshwarehile hampe haholo. Hobane tjhelete re tloha motho o ipehela yona hobane o tloha o behile mabaka a hore mohlang e tswang, o tlo iketsetsa sena, o iketsetse le sane, o etsetse bana bao nthwena, o iketsetse nthwane. Eh pelo tsa rona e tla be di le bohloko haholo ha ke batle ho bua maka.

Nna ke bona hore stokvel-e se loketseng batho ba tsofetseng, ke sa di-grocery hobane sa tjhelete ke ofeng a tla ba tshwarela tjhelete ya bona kaofela bona. Jwale ke nahana hore stokvel-e se ba loketseng ke stokvel-e sa hore ba rekelane di-grocery.

Moreki, tshireletso e ngwe le e ngwe ya lefu e na le nako ya trial eo motho o tla tlameha hore o e qete pele o ka kopa tjhelete haeba o ka hlaha lefu lapeng. Trial ya rona ke kgwedi tse tsheletseng, haeba o ka hlahelwa ke lefu pele kgwedi tse tsheletseng di feta re ka se kgone hore reo patele, empa ha lefu le ka hlaha ka morao trial o so o e qetile, ha o ka hlaha lefu ka lapeng re ka kgona hore reo sebeletse hantle haholo tjhe.

Ee, ho ka ba bonolo hore ke kgwebe ka boleng ka koloi ya ka ya pele hore ke fumane e ngwe, empa ho ya ka nna ha se ntho e nka e etsang. Koloi ya ka ya pele e tshwana le ngwana ho nna, ke matla a ka kaofela ho bontsha ka maikemisetso a ne ke na le ona hore ke be ke fitlhele hore ke be le yona koloi eo. Jwale ho ya ka nna nka se ke ka be ka rekisa koloi ya ka ya pele hore ke kgone ho fumana koloi ya bobedi, e tla tloha ho nna e ye baneng ba ka, e ye baneng ba bona ho fihlela ebe se hana yona. Empa ho ya ka nna, koloi ya ka ya pele ha ke no kgweba ka yona hore ke kgone ho fumana koloi ya bobedi.

Ke tla fihla hantle mo a dulang teng, ke fihle ke buisane le ena, a mphe mabaka hore hobaneng a sa kgone hore a ka mpatalla tjhelete ya ka. Le teng re dule fatshe, re buisane se ka batho hore ke bokae a ka kgonang hore a mpatale yona ho fihlela sekoloto sa hae se be se fela ho nna, ho ntso ho le jwalo ke se ke ka hlola ke mo kadima tjhelete hobane ha kgone wa hloleha. Jwale ke tla dudisane le ena fatshe, ee ho kwata ke tla be ke kwatile empa ho dula fatshe, ke tlameha ke dule fatshe le ena, ke utlwisise ka moo a ka kgonang ka teng hore a mpatale hore sekoloto sa hae se fele.

Nna le lapeng la heso ba bangatanyana batho ba fumaneng ditjhelete tsa bona tsa diphentjhele. Ba di sebedisetsa ona mabaka a ho lokisa matlo, ba reka dikoloi, ba etsa manyalo. Ha ke bone ba qhoba tjhelete hobane e sentse e fihlela hodima mabaka ao a mangata ngata ao, ha se hangata ke bona tjhelete e batho ba ileng pension-eng tjhelete ya bona e be ba qhoba.

Ho ya ka pono ya ka, ntho e neng nka e tjhentjha ke hore mohlomong ha dibanka ne di ka tsa kena hara dintho tsa di-stokvel-e, hore ho bane le hore di-control-iwe ka tsela e molaong, hobane hangata di-stokvel re iketsetsa tsona re sa kenye ditho tsa molao ho tsona, e le rona re ipehela ditjhelete, re iketsetsa di-grocer-a re iketsetsa eng. Empa if e na le hore e ka kgona hore e be molaong, re e kenye molaong, ke yona nthwe nna nka e tjhentjha ka stokvel-e.

Ke bue ka nna hobane ke ile ka ba hara tsietsi ka tlameha hore ke kadime tjhelete, e ne ntse ke sa leballa hore ke tla e fumana, ka etsa tsona di-micro loan ka patala ka e fumana ntse ke le hara mathata a ditjhelete hobane ha ke kgola, mokgolo wa ka o ile ho yona. Ka ithola e ntse e le hore ntse ke le hona moo ho fihlela ke nka qeto ya hore ke tla fokotsa, ke dutse kgwedi tse tharo ke fokoditse dintho tse di ngata tse neng ntse ke tlwaetse hore ke etse hore fela tjhelete e ha e fetsa ho tsamaya ke se ke ka kadima hape ke kgone hore ke phushe dikgwedi tse tse ding jwale se ke le seemong se lokileng hona tje.

Dumelang, ke nna mme maMoeketsi. Ke ne ke lakatsa ho tseba hantle ka taba ya tjhelete ya ho fa bana hore ba ye sekolong hobane kea sebetsa, empa tjhelete e ke fumanang mosebetsing ha se e kalo hore e ka kgona hore e patalle ngwana dithuto tsa sekolo. Jwale ne ke kopa ho tseba ka botlalo hore e sebetsa jwang, le hore ke bokae e nka kgona hore ke fumane, le hore ke tla e patala jwang for nako e kana kang.